Hore ke kene sehlopheng sena, ke tlo dula fatshe le coach ya rona ya banana. Ebe ke a mmotsa hore na ke tshwanetse ho etsa jwang hore ke tsebe ho phomella ho ya emela naha mose. Seo sa tlo ntjwetsa sona e tloba sona se ke se etsang le hore ke ithute ke bapale bolo ka thata. Ebe ke tsebe ho phumella ke lokise le ditokomane tsa ka hore ke tsebe ho phomella hoya mose.

Ntatemoholo wa ka o itse ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo hobaneneng ho etsa hore mmele o dule o le hantle, o se na maqeba o sena bohloko. O sena letho. Ebile mmele wa hao o dula o shebeha o le motho ya monyenyane. Metswalle ya ka, ke kopa re ithute ho qalella hana jwale ho ikwetlisa ho etsetsa hore le rona ha se re hodile, re lekane rele le dilemo dilemong tsa ntatemoholo, re fihle ntse re shebahala jwalo ka batho ba batjha.

Bana ba ka, dipapadi di nthusitse haholo bophelong. Hobaneneng ke ne ke kgona ho ikwetlisa. Ke kgona ho otlolla masapo a mmele le hore ke dule ke na le mmele o hantle, o phetseng. Dipapadi di a thusa hore o dule o na le bophelo bo hantle, bo tswelang pele. O se na mahloko, o se na tsohle disiki, tsohle tsena tse di line di le teng ka hare ho rona. Dipapadi di bohlokwa haholo.

Beso, re kopa hore re be le tshehetso e ngata haholo ho lona setjhabeng. Tshehetso ya lona ke yona e tlo etsa hore re bapale hantle mme re hlole dipapading tsohle tseo re tlabe re tsamayang ka tsona. Re kopa tshehetso ya lona hore le rona re tsebe ho ba boikarabelong ba hore re a le thabisa hobane le rona le lona le tla be le thabisitse rona ka ho re tshehetsa. Ha re tswa ka motse re tla batla transport-o e tla le palamisa. Re tsamayeng kaofela ha rona. Le lo re tshehetsa hohle moo o tla be re bapala teng. Sena se bohlokwa haholo ho rona hobaneneng le rona re batla ho hlola dipapading tse ding.

Ke rata papadi ya ditebele hobane ke tseba ho fapanya dibapadi tse bapalang mono. Ebile ke e ratela le hore o kgona ho ikwetlisa hantle, o ikwetlisa matsoho le maoto le mmele ha o ntso ikwetlisa ho bapala ditebele kwana stadium-ong kapo mono mo di bapallwang teng. Ke tseba le ho bona hore na ke moya hlotseng, ke tseba le ho sohle se etsahalang ka hara papadi ya ditebele.

Bana ba ka, di-game ha se ntho e mpe. Ho bapala ha se ntho e, empa le tshwanetse ho hlokomela hore na le bapalla kae hole le haufi le hae kapo le bapala le bo mang. Kantle ka moo ho tletse batho ba qhekanyetsang hore ha le bapala, e be ba lenkela le tjhelete. Le tlamehile le dule le itlhokometse, le hore na na le di-game tse le di bapalang le di bolt. bapala di-game tse tse jwang, hokae, le hore na poleke eo e bolokehile na hore le ka di bapala di-game tseo.

Wena ngwaneso, ke hore ha o mamele. Ebile o tella batswadi. Ako tlohele ho bapala di di-sports tsena tsa hao tse o ratang ho di bapala tsa internet. Wa tella le ho tella. O ko tlohelle ho tella batswadi. Kgaohana le ho etsa seno seo o se etsang. Ha se ntho e ntle haholo moo. Nna ha ke rate le nthwena o e etsang. Ke tlo tla ke ba jwetsa batswadi hore ba time di-eSport tsena tsa hao tse o di bapalang hobane wa tella and ha o batle le ho etsa mosebetsi wa hao wa ka tlung.

Papadi eo ke e ratang ke papadi ya chess. Seo ke lokelang ho ikwetlisa sona ke kelello feela. Papadi ya chess e hloka fela hore motho a tsebe ho nahana ka kelello e hlalefileng e phodileng, e senang stress kapa ona mathata a mangata. Ke ikwetlisa kelello, mahlo le matsoho. Di tlamehile di tsamaiselane hohle mo ke tsamaisang teng kapa moo ke bapallang teng. Papadi ena e ka bapalwa habedi kapa hararo kapo bekeng kaofela hobane ke papadi e monate haholo, e sa jeng mmeleng kapo ka hloohong haholo.

Ntho e ka etswang mona Afrika Borwa ka papadi ena ya ho sesa ke hore ba tlamehile ba etse di-swimming pool tse kgolo tse ngata ngata tsa ho ikwetlisetsa ho sesa. Di-swimming pool tsenono ke tsona tse tlotla di etsa hore batho ba tlohe mose ba tle ka monana, ba tlo bapala papadi ena ya ho sesa.